Ngingalokhu ngixakekile, ngizibuza mpela emoyeni wami enhlizweni yami ukuthi, njengoba bengekho odokotela, ngizolithola yini usizo, ngigula ngale ndlela engigula ngayo, ngingaphesekile kahle. Udokotela uzofika ngisaphila yini, kulesi simo engisona esibucayi?

Ukuze ngandise umkhiqizo wami wedithoksi uthengwe kakhulu, kumele ngiwuveze phambi kwalabo bantu abawudingayo. Ngibakhombise ukubaluleka kwawo, nokusetshenziswa kwawo, nezindlela osetshenziswa ngazo, ukuze baqonde ukubaluleka kwawo. Idithoski ikwazi ukuthi bayibone isebenza ngendlela abayidingayo nangendlela abafisa ibasebenzele ngayo. Nokuyiletha eduzane nabo, nabaseduze nezindawo abathola kuzona izinto abazidingayo njalo njalo.

Abafundi singabakhuthaza ngokuthi baqondisise kahle ngabazali babo. Umfundi nomfundi azi ikhaya lakhe nekhaya aphuma kulona. Ukuze akwazi ukumelana nesimo sengcindezi yekhanda. Ukuze akwazi ukumelana nesimo aphila kusona, kumele aqale aqondisise ikhaya lakhe, abangani, izihlobo aphila nazo umphakathi. Ukuze akwazi ukuphila kahle nangendlela ikhanda lakhe elizohambisana nayo. Ukuze futhi angazitholi engaphilile kumele afunde ukuthi azihloniphe njengoba enesimo sekhanda.

Ukuklama, design. Ngingathuthukisa ngokufundisa bonke abahlali nge-COVID-19, ukuze baqonde, bakwazi nokuzivikela, bakwazi nokuvikela abanye esifweni se-COVID-19. Ukuze bakwazi ukungatheleleki abantu abaningi, kepha banciphe ababhebhethekelwa yilesi sifo se-COVID-19.

Yebo, bakhona onompilo endaweni yangakithi, noma sebeyimvela kancane. Kodwa esikhathini esiphambidlana babeyeke bafike noma kungaguli muntu bezobheka ekhaya ukuthi ukhona yini ongaphathekile, noma odinga usizo lwezempilo. Uma befika kunogulayo ebese bemsiza, uma ngabe kungaphezu kwamandla ebese bemthumela emtholampilo ukuze eyothola usizo olwanele nosizo oluphezulu, olusecopheleni oluzofanelana nalokhu kugula kwakhe.

Phambilini izindlela abesifazane bebezivikela ngayo inzalo. Bekunezindlela abenza ngayo izinto, noma njengowesilisa gingeke ngazi kakhulu, kepha kunezinto abebezigcina noma abebezidlala ukuze bakwazi ukuthi bangatholi abantwana okwesikhathi lesi abasidingayo. Ezempilo zona ziyashesha futhi ziyasiza kakhulu ngoba uphiwa izinto ezihloliwe ukuze ungazokwazi ukuthola umntwana isikhathi singakashayi noma ungakamulindeli, noma ungakamudingi. Ayasiza-ke amaphilisi abo kanye nemithi yabo nezinye zezinto abakusiza ngayo emtholampilo, ukuze ukwazi ukushaya lesi sikhathi osuke usifisa ungakamtholi umntwana.

Uma nginguchwepheshe wezempilo, kuzomele ngiqale ngihlole ukuthi lesi sifo sengqondo singuhlobo lwini lwesifo lwezengqondo. Kudingeka ukuba ngiqonde ukuba lesi sifo usithole ndlelani noma simuphathe ndlelani. Ukuze siqonde ukuba yini esiyilapha njengoba kukhona esidalwa indlela abantu abaziphilisa ngayo, nangendlela abacabanga ngayo, nezidakamizwa abazidlayo, kanye nempilo abayiphilayo ingcindezi. Kuyasiza kakhulu uqonde ukuthi suluhlobo luni isifo sengqondo ukuze ukwazi umuntu ukumulapha, ukuze isiguli sakho uzokwazi ukusinakekela ngezidingo esizidingayo engqondweni sayo.

Imikhankaso iyasiza kakhulu ekuqondisiseni kubahlali ukuze baqonde ukuba kwenzakalani nanokuthi ikuphi lokhu abazokukhetha njengoba basuke beyothatha isinqumo esithile. Njengoba kukhankaswa ilapho abaqonda khona ukuba-ke bazozuza ini emva kokhetho lwabo noma emva kwesinqumo sabo lesi abazovumelana ngaso leso sivumelwano sabo abakhankaselwa sona. Ukuze basazi kabanzi ukuba babhekephi.

Ngingaba nemizwa eminingi kakhulu nobuhlungu obuningi, nemibuzo nezimpendulo eziningi. Kubalulekile kakhulu ukuthi uma ngabe ngigula ngihambe ngiye emtholampilo kusanesikhathi. Ngoba ukugulela ekhaya kugcina sekudala ukuthi i-ambulensi ifike isikhathi sesidlulile, njengoba nabo kunezinto ezithile abazenzayo ukuze bavunyelwe ukuba beye esigulini. Bagcine belibalile isikhathi eside, bafike esigulinii isikhathi sesiphelile. Yingakho kubalulekile kakhulu ukugulela emtholampilo ukuze usheshe uthole usizo.

Abezempilo bona uhulumeni nje wezempilo usiza kakhulu impela ngingasho ukuthi u-ninety phesenti, uhulumeni uyasiza ngawo emphakathini nakuphi nje uma kuza kwezempilo. Kulabo abanhlwempu abaswele, uyabasiza kakhulu ngokuthi azifikele kulezo iy'ndawo. Kuba ngisho nama-mobile clinic lapho onesi basondela khona endaweni eseduze bezokwenza khona usizo uma ngabe bengakwazi abantu ukufinyelela eklinikhi. Nabantu abadala lapho abagcina bethole usizo khona nezingane ezincane, nabanye abanganakekelekile emakhaya, bathole usizo eduze. Uyasiza kakhulu ezezempilo ezisendaweni zangakithi. Ngiyabonga.

Ukuhlola emzimbeni ukuthi isifo sinhloboni. Nokuhlola ukuthi isifo singene kanjani, ukuze sikwazi ukusilapha. Njengoba unesifo esithile, silashwa ngento ethile emithambeni yakho. Ukuze ukwazi ukuthi iphume isifo kumele uthole izinto okuyizona zona eziqondene naleso sifo leso ositholile ngesikhathi ubheka ukuba uhlobo lwini lwemithi azoyiphuza noma azoyidinga kuleso sifo esimphethe.

Ngisacela ukubuza, kungabe ngizolinda isikhathi esingakanani njengoba bese ngikade ngihlele isikhathi eside ngilindile usizo? Ngicela ukwazi ukuthi ngingase ngisizakale ngasiphi isikhathi noma emva kwesikhathi esingakanani?